Ukulinda kwisibhedlele esixakekileyo kunokuba nemicelimngeni ngakumbi kwindawo exineneyo kwaye izihlalo zimbalwa. Nazi ezinye izinto onokuzenza ukuze ukulinda kube lula kwaye kunyamezeleke. Funda incwadi okanye isixhobo sokufunda, ungazibandakanya kwincwadi okanye amanqaku. Mamela umculo kwifowuni ufake i-earphones ukuze ungaphazamisi abanye. Ungasebenzisa eli thuba ukubhala iingcinga zakho, izicwangciso zakho okanye ukwenza uluhlu lwezinto ekufuneka uzenzile.

Ndiyakuva makhulu kwaye ndiyabona indlela oxhalabe ngayo ngomzukulwane wakho. Kuyenzeka ukuba izinto ezinjalo zisoyikise, ngakumbi xa zingacacanga. Kodwa ndicinga ukuba kungangcono ukuba umntwana ahlolwe ngugqirha ukuze baqinisekise ukuba akukho ngxaki yezempilo ekhoyo. Abanye abantwana bayaxhuzula ngenxa yezizathu zonyango kwaye ukuba kukho into enokuncedisa, bangasinika iingcebiso ezifanelekileyo. Ukuba yimimoya, nathi singathandaza.

Uxolo mongikazi, ndiyaqonda ukuba le klinikhi ayinazo iipilisi zentloko njengoko usitsho kodwa ndiphantse ndingakwazi nokuma kakuhle ngenxa yeentlungu. Ngaba akukho enye indlela onokundinceda ngayo nokuba unondinika ingcebiso okanye undincede ndifumane uncedo kwenye indawo? Ndiyanicela, andinakwazi ukugoduka ndiphethwe yile ntlungu.

Njengotishala kwisikolo samabanga aphezulu kubalulekile ukuququzelela indawo ekhuselekileyo nenoxhasa ukuze umfundi azive enegunya lokuzenzela izigqibo ngobomi bakhe. Ndingambonisa ukuba ndimmamele kwaye ndiyamqonda ngaphandle kokumnikela izigqibo okanye umohlwaya. Ndingaqinisekisa ukuba uyayazi imithombo enokumnceda efana neziko lezempilo, iingcali zokubonisana kunye nemithombo edibanisa abafundi abakhulelweyo nemibutho yoncedo.

Njengotishala kwisikolo samabanga aphezulu kubalulekile ukuququzelela indawo ekhuselekileyo nenoxhasa ukuze umfundi azive enegunya lokuzenzela izigqibo ngobomi bakhe. Ndingambonisa ukuba ndimmamele kwaye ndiyamqonda ngaphandle kokumnikela izigqibo okanye umohlwaya. Ndingaqinisekisa kuba uyayazi imithombo enokumnceda efana neziko lezempilo, iingcali zokubonisana kunye nemithombo edibanisa abafundi abakhulelweyo nemibutho yoncedo.

Njengomsebenzi woncedo lokuqala kwinqwelo yezigulana ndingaziva ndixhalabile, ndothukile, ndingaqiniseka kodwa ndimele ndigcine ukuzola ukuze ndikwazi ukwenza umsebenzi wam kakuhle. Xa ndifika kule ndawo ndibona utata lo emile, umzimba wakhe ukhupha ukukhanya kungathi sisibane kuphuma ngaphakathi kuye, into engazange ndiyibone ebomini bam ndingaba nalo uloyiko kwangoko. Ingqondo yam ingangxamela ukuqonda ukuba yenziwa yintoni na le nto.

Ukuba ndilibhinqa elinotata osele ekhulile kwaye onesifo esibangela ukuba angakwazi ukuzihlamba okanye ukuziyela ngasese, ndingenza amalungiselelo alandelayo ukuze ndiqinisekise ukuba ufumana unyameko aludingayo. Ndingasebenzisana nogqirha kunye nabasebenzi bezempilo. Ndingaqinisekisa ukuba utata uyahlolwa rhoqo kwaye ufumana unyango olufanelekileyo. Ndingaqinisekisa ukuba kunomncedisi wezempilo oza kumnceda mihla le. Ndingasebenzisa amalaphu afudumeziweyo okanye izicoci zomzimba ezomileyo.

Ukuxhatshazwa emakhayeni yingxaki enkulu efuna ukuthathwa nzulu. Ukuba ibhinqa lithetha nam lindichazela ukuba lihlala lixhatshazwa ngumlingane walo, nazi ezinye iindlela endingathatha amanyathelo ngazo. Ndingamamela ngononophelo ndinike eli bhinqa ithuba lokuthetha ngaphandle kokuphazanyiso ndibonise nobubele. Ndinganika inkxaso nokukhuthaza ukhuseleko, ndingamnika ulwazi noncedo olukhoyo, ndingamkhuthaza uba afune uncedo lwezengqondo.

Uninzi lwabantu aluqondi ngokupheleleyo umahluko phakathi kwamayeza ejenerikhi kunye nalawo ane-brand name. Kukho izizathu ezininzi ezibangela oku, ukungabikho kolwazi. Uninzi lwabantu alunalwazi lwezonyango okanye lwefamasi ngoko uluqondi ukuba amayeza ejenerikhi ane-formula efanayo nalawo e-brand name. Abantu abanintsi bakholelwa ukuba amayeza ane-brand name asebenza ngcono ngenxa yokuba enza igama elaziwayo kwaye ephakanyiswa ngoogqirha okanye intengiso.

Ukwazi ukwenza i-CPR kubalulekile kakhulu kuba kunokunceda ukusindisa ubomi bomntu ofumene ukungasebenzi kakuhle kwentliziyo okanye ukuphefumla okuphazamisekileyo. Nazi izizathu eziphambili zokuba kutheni kubalulekile. Xa intliziyo yomntu iyekile ukubetha, umzimba awufumani oksijini eyaneleyo. I-CPR inceda ukuhambisa igazi kunye neoksijini ukuya kwingqondo nakwezinye izinto. I-CPR inceda ukugcina umzimba usebenza kancinci de kufike iambulensi okanye abagcinimpilo.